Dilo tsa ntlha tsa go di dira mo founong ya ka e ntšha, ke go romela melaetsa, go itseela di-App-e tse ntšha, le go tsena mo inthaneteng ke bala di-article-e ka mefuta-futa.

O ka lemala matlho kana wa wela ko di-scam-eng tse dintsi-ntsi mo inthaneteng. Matlho ebile ona e le botlhokwa ka gonne batho ba ba ntsi ba rata go sheba phone lobaka lo lo telele o ka lemala matlho.

Ke go reka Wi-Fi e le gore ga e berekise motlakase, e nnye ebile o e kenya ka fa pokotong e bitswang pokoto router, pocket router.

Thekenoloji e tlhabologo thata ebile ka AI, jaaka e thusa bana ka dipholo tsa bona ba kgona go dira di-assignment-e tsa bone le dilo tse di botlhokwa tse ba batlang go di itse tse ba senang tsone kwa dibukeng tsa bone tsa sekolo le ditheo tse di golwane di feleletsa di na le bana ba bantsi ba pass-a ka lebaka la AI.

Ee, ee, e siame go dirisiwa ke baithuti ka gonne baithuti ba kgona go bona dilo tse dintsi tse e le gore ntse ba sa di itse, ebile e ba thusa thata-thata ko dilong tsa bone tsa sekolo, tse di botlhokwa le gore ba kgone go fenya tse ba batlang go di fenya tsa sekolo, le gore baithuti ba kgone go utlwisisana sentle fa o le a le kgakala le fa o le a batla go botsa potso, o tlo go dirisa megala kana.

Metswedi e, ee nna ke a dumela, metswedi e phatlhalatsa ditaba tse e leng gore ga di-sure, ga ise ba nne le kelotlhoko pele ga phatlhalatso ka gonne ba batla go ba bona ba ntlha go phatlalatsa ditaba, kana ba bangwe ba bua maaka, gore batho ba kgone bale ditaba tsa bone gore ba kgone go dira madi mo inthaneteng.

Go ka lokisiwa network-e gore e tlogele go sokodisa, mme ba ka thusa ka go dirang ka go itlwaetsa gore volume-u ya founu e dule e le kwa godimo.

Gore lefatshe le tlo go fela, e ne le dikgang tse e seng boammaaruri, ebile di ne dia lokisiwa ka katlego, banweenwee bao, ba tsaiwa ba isiwa kwa kgotlheng.

E thusitse thata ka gonne fa o batla motho ka bo lepotlapotla o kgona go mo thola ka gonne o tsamaya ka megala ya gage mo seatleng, nako tsotlhe.

Ke dirisa Telkom go reka data ya ten rand for seven days, e be ke dirise MTN go reka di-minutes-e tse fifty for seven days ka twenty rand. Di nthusa e le botoka thata-thata go tlhoka data e kwa tlase, ebile ga e sokodise gore nka tlhaeletsana.

Megala ya thekenoloji ya segompieno e thusa thata ka gonne e kgona go bua le motho yo o sa boneng kana motho yo o sa utlweng, a kgone go e dirisa ka tsela e e bonolo e le tota.

Ee, ke selo se e le botlhokwa gonne ba re ruta dilo tse dintsi tse dintšha le tse le gore kgale re sa di itse, ebile e ba bonolo.

Dilo tse dintsi tse di dirisiwang go iphitlhelela dithuto tsa sekgale-kgale mme tsa segompieno di dintle thata go feta tsa sekgale-kgale, o ka se batle go dirisa tsa sekgala-kgale.

Batsadi ba ka tlogela go bogisa bana dilo tse e le gore ga di tsamaye le dijara tsa bona ka gonne, thelebišene ya bua fa e sa batlagale gore nngwana ebile ga go set-a go lokisa age restriction ka Seesemane gore bana ba tlogele go lebelela dilo tsa batho ba bagolo mo thelebišeneng.

E ka thusa thata di-business-e ka go tlisa batho ba ditšhaba-tšhaba gore ba kgone go reka le go dira madi a le mantsi, mme gape ya tlhokagala thata-thata go batho ka gonne e emisetsa di-business-e tsa bone kwa godimo, ka go rialo ke raya gore, ba etsa tšhelete e le ntsi, kana madi.

Nka ba botsolotsa gore, goreng ba tlogela batho bangwe le bangwe, ba bue dilo tse di maswe ka batho ba bangwe mme ba dira jang gore batho ba, ba seke ba ba teng mo sealemoyeng ba le gore ba tlo bua dilo tse di maswe ka batho ba bangwe.